Ke fumane seteishene se setjha hake ntse ke sotha sealemoya sa ka, se bapalang mmino o monate o motjha o so kang o tsebahala. Haholoholo seo kese ratang ka bona ke hore ba mema dibini tsena tse ntjha hore ba tlo bua le tsona di buisane le balatedi ba tsona mme di bbine le ka di-studio-ng. O tseba ka mmino ona ka baka la seteishene sena, mme mmino wa teng o hlatswa maikutlo.

Ntho eo ke e elelletsweng ke hore di-mall-ong tse ngata ho na le Wi-Fi ya mahala. Le mabenkele a mang a tummeng a na le Wi-Fi. Ke tshabana le Wi-Fi ya mahala hobane ho bonolo ho fumana di-virus ho yona. Empa ke nahanela bao ba hlokang ba sa kgoneng le ho ithekela Wi-Fi ba hlokang mesebetsi hore ba kgona hore ba kene ho yona, ba fumane mesebetsi kapa ba batle tseo ba di hlokang ka baka la ho hloka data. Empa ke eletsa bohle hore ka nako tsohle notlela phone ya hao mme o dule o e sheba hore na ho ho be le melaetsa e oe tlanyatsang e sa tshwanelang.

Jwalo ka baahi ba extension two, re tlameha ho kopana le mokhanselara hore a ke a tlo re thusa ho utlwisisa hore ke ka baka la eng Wi-Fi e tlotse extension two. E qadile hantle extension one. Empa ka nako eo e neng e tlameha hore e fihle ho rona ya tlolela ka ho extension three. Re tlameha hore, bakhanselara le pele, ba tsamaye ba ilo buisana le ba mmuso ho ba hlokomedisa hore extension two e tlotswe. Mme pele ba ya ho extension four ba tlameha ho hata maoto, ba kgutlele morao ba tle ho extension two ho tla rarabolla bothata bona ba Wi-Fi.

Ke ne ke le e mong wa ba neng ba patalla satellite, empa ka fihla moo ke kgathalang hobane e turu tabeng ya pele. Ho phetwa-phetwa ntho tsa kgale tse ngata mme tse ntjha dia le feta hobane ba dieha ho di tlisa. Ke ka hoo ke ileng ka bona hore ha ho na thuso ho patalla tshebeletso eo ke sa e eo ke sa e thabeleng. Batho ba bang mohlomong ba utlwisisa hobane ka nako eo e qalang ba be ba le siyo kapa e le bosiu mme ha e phetwa ba e bona. Empa ntho e phetwang ka makgetlo a mahlano kapa a tsheletseng kannete ha e bontshe molemo wa tjhelete.

Ho nna motho ha thibilwe e be ke pheto. Nkekebe ka mo lokolla. Re ka buisana ka tsela tse ding, empa ha ke mo fe monyetla wa hore atle a tlilo nkgathatsa ka founu hape hobane, le ha a bakile o ba le monyetla oo wa hore a qale a ntshe mekgwa hape. Ha o ka thijwa lebala ha o sa kgutla.

Ke na le kgwedi tse tsheletseng ke na le router. Empa jwale ka baka la ho kgaoha ha motlakase kgafetsa, ha e sa sebetsa. Jwale hona ho tlisa pherekano hobane ke na le router ka lapeng empa ke tlameha ho reka data hobane ha e sebetse, empa kgwedi le kgwedi ke ntse ke e lefella. Ke kopa le tle le potlake le re thuse ho fumana router e ntjha ha le lokisa ena e senyehileng. Nka thabela ha le ka romela batho ba lona ba tekgeniki ka potlako ho tla re thusa ho rarabolla mathata ana.

Ka bomadimabe bo boholo, ho bonahala ntho tse ngata kapa boholo ba dintho bo tlasa taolo ya mmuso, e le tsa maemo a tlase haholo. Wi-Fi ya setjhaba e ka tlasa company ya poraefete e hlabollotswe haholo, ha e kgaohe ka nako tse ngata mme e sebetsa ka thello. Ho bona ha e kopantshwa le ho ha o e bapisa le ya mmuso, e kgaohang ka nako tsohle eo nako e nngwe o sa fumaneng tsela ya hore o ka e sebedisa hobane e le maemong a tlase.

Dipampiri ha di sa rekiswa haholo hobane marangrang le ona a fana ka ditaba ka pele mme ka nako e ngata. Batho ha ba sa bona molemo wa hore ba reke dipampiri ba bale hobane ba fumana tsohle hara mehala ya bona ya thekeng.

Ke dula ke mamela seyalemoya ka nako tsohle, hobane seyalemoya se na le ditaba tsohle tsa bohlokwa mme le ha ho balwa ditaba, o bolellwa ka tsohle tse qetang ho etsahala. Labobedi e ba marangrang. Ke dula ke sheba ditaba ho marangrang ka mohala wa thekeng kapa computer-eng, hobane ke mo o tla fumana ditaba tse etsahalang ka yona nako eo di etsahetseng ka yona.